Mmino o ko mamelang ebile keo rata, Ke utlwisisa haholo ke mmino wa Gospel Mmino wa gospel o beha motho hantle ka dinako tsohle, maikutlo le se moyeng, ho ikutlwa o le hantle.

Data e ka nthabisang, ke data ya di gig tse thirty. Ke yona e ka nthabisang ka be ka last kgwedi ka yona kaofela. Ke rata ha e kene ka tsatsi la pele kgweding hore ke hle ke qale kgwedi le yona. Rona jwalo re le batjha, re rata ho sebedisa data, re kene hona bo social medieng ho sheba dintho tse ngata.

Nka ikutlwa ke thabile haholo, ke le naledi, ke tumme mme ke tseba ke setjhaba kaofela.

Nna ha ke kgothaletse hore ho be le lebitso la lekunutu. Ke bona e le ntho e hantle ha motho e mong le mong a ka sebedisa lebitso la hae la nnete hore ho be le ho tshepana.

Ha ke ikutlwe hantle ho hang ka taba ena ya di filimi tse tswang naheng tse ka ntle hobane, bana le bona ba di shebella ntle le tumello ya batswadi. E be di ya ba senya, di ba ntsha tseleng.

Ke bona batho ba bangata ba tlo lahlehelwa ke mesebetsi hobane bohlale ba maiketsetso, bo kgona ho etsa ntho tseo basebetsi ba di etsang. Bobe bo fete bo etse tseo basebetsi ba sa kgoneng ho di etsa.

Web e na le seabo, bakeng sa kgokahanyo ya ho hokahana le lefatsheng kaofela, di sebedisweng tsa di-Wi-Fi le di-Road.

Sebini seo ke se tsebang ke Big Zulu. Ntho e ke e ratang ka Big Zulu ke mmino ao binang. O bina ka tsa marato ka se Zulu, mmino wa hae o tsamaisana le maikutlo.

Ke tla tlameha ke hore ke reke generator e nyane hore ha motlakase o wa, e be Wi-Fi ya ka e ntse e sebetsa hantle.

Mohala wa ka wa pele wa thekeng, ke o rekile ka selemo sa two thousand and eighty. Ne ke o reka ka price ya one hundred and fifty. Ho la ba bonolo hore ke ithute ona hobane o no se na ntho tse ngata.

Dumela mohlomphehi. Ka ha wa tseba moo ke dulang, ke dula ke sokodiswa ke motlakase. Maobane motlakase wile wa tsamaya mme e la re hao kgutla, wa kgutla o le matla haholo. Yaba o senya router eo mosebetsi o mphileng yona hore ke e sebedise hae. Ha ke e sheba, ha e sale maemong a ho loka router ena, e senyehile haholo.

Ke tlameha ho etsa bo nnete ba hore ke thola generator kapa tsona di solar, hore di tlo kgona ho nthusa ha ke sebetsa.

Ee, tjhe, le nna ha ke sena letho, ke a hlora, ke nahana ke feta ke ntho tsa bohlokwa haholo. Data e ke e sebedisang ekaba bokalo ka thirty gig ka kgwedi. Neng neng le mafelong a kgwedi ha ke fihle ka yona, e fela le pele hobane jwale ka ha o motho re rata social media, re dula re kene, re shebella di-video, re shebella di eng mo social media.

Khampani ya rona e sebetsa ka hore e tle pele mo o dulang, e tlo sheba hore network e teng na hore o ka sebedisa marangrang a rona. Haebaneng network e le siko, ba ya boela hape ba romela batho ba tla kenya dithapo, tse tla etsa hore network e be teng, e tsitse moo o dulang teng.

Moreki o tlameha ho kgutlela shopong haebaneng router a na e rekile e na le insurance, a tlo kgona ho fumana e nngwe e ntjha. Haebaneng e ne se na insurance, moreki o tlameha ho reka router e ntjha a tlo e sebedisa.

Ha di re thuse hobane ha di kgone ho thusa , ha di kgone hore utlwisisa jwalo ka motho wa nama le madi a phelang. Di kgona ho thusa dipotso tse sentse di le programmed.

Di-channel tseo ke ratang ho di shebella haholo ke di channel tsa ho pheha. Di- program tsa tsona tsa ho pheha di kena haholo motshehare le mantsibuya. Ke di rata hobane ke kgona ho ithuta ho pheha dijo tse ke bonang di le monate tse hlahang, di-programeng tseno tsa ho .

Ha ke thola hore ba bua maka ka nna, ke tlo ba tlohela hobane ke a tseba hore ke maka ha se nnete. Batho ba tsebang nna hantle ba tla tseba hore ditaba tseo tse ba di buang moo kaofela ha se tsa nnete.

Ke batla ho le hlalosetsa hore kontraka ya ka ya marang-rang eo ke e rekileng. E kgona ho nka mehala e four feela, ke e nyane ha se e kgolo. Le network ya teng ha se e kgolo haholo. Jwale ke batla le utlwisise hore ho tla kgona ho connect di phone tse four feela.

Malome, ke batla o utlwisise hore ditaba o so kgona ho di thola ho marangrang, mohaleng wa hao. Ebile ntho e monate ke hore o kgona ho thola koranta ya hao, o e bale, o bo e boloke hape, nako o batlang ho bala hape o tla e thola e ntse e le teng hona mohaleng o wa hao. Ke yona ntho e hantle ka hore o sebedise mohala wa hao hona le koranta e ka nnang ya lahleha.